Bolwetsi jwa sukiri fa bo ntshwere ke lemoga ka go bona mmele wa me o koafala gape ke tseya ke sedidi kgapetsa-kgapetsa. Ka jalo, ke netefatsa gore dijo tse ke dijang di na le sukiri e itekanetseng, mme ke tseya melemo e ke e newang ke tsa lefapha la pholo.

Nna ke bona ba lefapha ba dira tiro e ntle gore batho ba ba tlhotlha yang bana le basadi. Ke nagana kotlhago e ntseng sentle ke gore batho ba ba dirang ka jalo kgotsa batho ba ba dirang dilo tse di sa siamang, batho ba ba na leng basadi ba otlhaiwe ka dingwaga tsa botshelo jwa bone jwa tsotlhe kwa kgolegelong.

Ditirelo tsa tlhokomelo di kry-iwa kgapetsa-kgapetsa, ebile ga gona di kgotsa batho ba di itemogelang gore ba kry-e ditlhokego tseo.

Nngwe ya ditiro tse di dirang gore kalafi e fitlhele go nna mo ditoropong ke gore batho ba ntse ba le mo ditoropong. Dikgwetlho tse batho ba di mo ditoropong ke gore go na le mowa e e maswe e kgothagileng. ka jalo, e ba dira gore ba lwale le ba ye ko bookelong.

Fa ke nna le kotsi mo tseleng ke dirisa gore ke bolelela location laka la phone. Ka gonne gore ke batla gore ambulance e fitlhe fo ke leng fa teng. Mosola wa ambulance ke go tseya nna gore e ntseye mo ke leng teng go nkisa kwa bookelong.

Go ya ka nna ditirelo tsa tshoganyetso di tladile mo maitlhomong a go dira ka nako. Ka jalo, ke ka lebaka la gore di plense mo nakong ya tshoganyetso ka nako o di bitsang ka yone. Ka dinako dingwe gore di sa tla ka bo nako e be di dirwa ke traffic-e e e leng mo tseleng. Ka gonne, dikoloi di tla be di pitlagane mo tseleng kgotsa go na le dilo tse di dirang gore di sa kgona go tla ka bonako. Jaaka dilo tse di tshwanang le network-e kgotsa megala ya tlhaeletsano e e sa tlhomamang.

Mo tikologong ya me ditlamelo tsa pholo tse di tshwanetseng gore ditlhokomele bagodi di tshwana le ditlamelwana tse tshwanang le dipilisi kgotsa dilo tse di ba thusang gore ba phele sebaka. Bagodi ba tlhoka tlhokomelo e e siameng ka jalo, batho ba lefapha la boitekanelo ba tshwanetse gore ba tlhole go di ka nako tsotlhe. Bagodi mo tikologong ya me ba tlhoka gore ba tlhokomelwe. Ka jalo, ba tshwanetse gore ba fiwe dijo tse di itekanetseng, tse di senang mafura gape tse di ka ba thusang gore ba seke ba lwala.

Ke bona gole botoka gore bagodi ba tlhokomele ke ba lelapa la bone e seng gore ba tlhokomele kwa tlhokomelong tsa bagodi. Ka gonne, bagodi bao ke bone ba ba tlhokometse bana ba bone. Ka jalo, bana ba bone ke bona ba sa ntseng ba ba tlhokomele. Ka gonne serero sa setswana se re "mabogo dinko a thibana" go le gantsi ko sekolong tsa bagodi, ga ba fe tlhokomelo e e itekanetseng kgotsa e entseng sentle. Ka gonne, ba feleletsa ba tlhokafala ko tsa bagodi. Go botlhokwa thata gore ba lelapa la bagodi ba dire gore ba tlhokomela mogodi wa bone gape ga ba mo ise kgakala kwa a ka se tlhokomelweng ko teng.

Boammaaruri ke gore, bagodi tshwanetse ba tlhokomelwe ka tsela ya setso. Mme gape tshwanetse ba tlhokomele ke ba lelapa la bone. Go le gantsi setso se batlang gore re tlhokomele batswadi ba rona kgotsa bagodi ba rona kgotsa batsofe ba rona. Ka gonne, ke bone ba re godisitseng e fela nnete ke gore batsofe ba tshwanetse ba tlhokomelwe ke ba lefapha la pholo kgotsa kwa ditirelong tsa batsofe. Ka gonne, setse ba godile gape ba tlhoka tlhokomelo e e itekanetseng go feta e re ka ba fang yone. Ka gonne, batsofe kgotsa ba lapa la thuto ke bone ba itseng gore bagodi ba tlhoka eng mo mebeleng ya bone.

Mekgwa le ditekanyetso tsa setso di bopa maikutlo a rona go le gantsi, di re ruta gore re kgone gore re itse gore batsofe ba rona ke bona bagolo ba rona. Ke bona ba re thusitseng mo matshelong fa nne re sokola kgotsa fa re ne re sa kgone go itirela. Ka jalo, tsheetso se re ruta gore mabogo dinko a thibana, ka jalo tshwanetse gore ba thuse mo e leng gore ba tla re neelang dintho. Batsofe ba tlhoka tlhokomelo e tswang mo go rona gape go botlhokwa thata gore re ba neye yone tlhokomelo eo. Ka gonne, ke bagodi ba rona gape ke bone ba re thusitseng fane re sa kgone go itirela. Ka jalo, se tshwanetse re bafa tlhokomelo e e neng ba re fa yone.

Ke akanya gore lelapa le setšhaba di na le seabe mo go tlameleng batsofe. Ka gonne, ke bone ba re thusitseng kgotsa batsofe bao ke ba ne ba ne ba thusa malapa a bone. Setšhaba sengwe le sengwe se tshwanetse gore se dira gore go na le lefelo le le maleba le batsofe ba ka tlamelwang mo go lone. Ka gonne, batsofe ba tlhoka tlhokomelo e e itekanetseng. Seno se farologana ka ditso ka gonne ditso tse dingwe ba re bone ba batla gore batsofe ba bone ba itlhokomele ka gonne ba ikitse. Ka jalo, setso sa rona sone se re rotloetsa gore re phele re tlhokometse batsofe ba rona gape re dira gore a na ba fiwa dipilisi kgotsa melemo.

Lefapha la pholo mo tikologong ya me ke lone le le tlamelang bagodi. Lefapha la pholo le rotloetsa gore bagodi ba fitlhe kwa mafelong a boitekanelo ka moo ba tla kry-ang melemo ya bone. Go le gantsi rona mo tikologong ya rona dirile mafelo a batsofe kgotsa a batho botlhe mo bathong botlhe ba tla kgonang go kry-a thuso ko teng. Batho ba tshwanetse gore ba dire gore batsofe ba fitlhelela mafelo ao mo batla kry-ang dijo ko teng le gore ba ikatise ko teng.

Mafelo a a tlhokomelang bagodi a tshwana kana le mafelo a polokego. Mafelo a polokego ke mafelo a a rotloeditsweng ke a lefapha la thuto. Ke ko bagodi ba tla kry-ang tlhokomelo ko teng gape ba tla phela ba neilwe dijo le melemo ka nako. Ditirelo tseo ga di duelwe ka gonne lefapha la pholo ke lona le le dirang gore kgotsa le le rotloeditseng gore go nne jalo mo mafelong a rona. Ka jalo, bagodi ba le bantsi ba rotloetswa ke lefapha la pholo gore ba ikgolaganye le mafelo ao ka gonne go na le tlhokomelo e e itekanetseng mme botshelo kwa teng bo botoka.